Enwa ena ke ha e bontsha hore, ha o no hula nako, o no hula ka yona. Bank-a e la o fa tjhelete e itseng e nyenyana feela. Ho tlatsa moo o tlamehile o tlatse teng. Jwale tjhelete e hlahang e le negative balance tje. E tlile ho hula, mohlang ho kenang tjhelete hape ho wena.

Karete ya ho ka sekoloto nka se kgone ho e fumana hona jwale. Hobane ha ba sheba mane di-computheng mane, ba sheba mabitso a hao, ba kenya mane le ID number. Ba hore o so na le melato e mengata kantle jwale o ka se kgone hore o nka e fumana hona jwale morao, le hore haebane o ka kgona ho kwala melato e mengata o nang leng yona kantle e be le hona, o ka reng o ka e bula.

Ke ne ke o eletsa hore o kene internet-eng. O shebe hore na ke efe eo o tla kgonang ho e patala hantle ka kgwedi e e tlileng ho thusa, ka ntho ka ntho tsohle tseo o batlang ho di etsa, e kgonang ho kenya balapa. Le ba le ba le bana ba hao, le ba le ba heno. Ke yona ntho e e nka o eletsang yona hore ke nahana e tla o thusa le ha nako e ntse e ya.

Ho hlokahala hore o batle ka hohlehohle dipampiring tsa kgale kapa o kene hona, o ye hantle hona bank-eng moo. O kgone ho bona hore ke kae le kae mo tla mo mo kileng wa nka sekoloto teng. Ba o ngolle dintlha kaofela fatshe and o kgone hore o ka patala dikoloto tseo. Then o tla kgona hore o fumane tjhelete bank-eng eo o e batlang.

Molekanaka ke ne ke batla ho etsa life insurance empa haeso ba bangata le heno ba bangata. Jwale ne nkare ba ebile ba ho thwe. Ke tlamehile ke re kgethe re be le batho ba bahlano fela insurance-ng. E tla be e kentse nna le wena le bana ba rona ba babedi, kapa ya le mong a bane a le mong. Jwale ne nka nka kgetha motho a le mong ka side la heno, ke kgethe motho a le mong ka side la heso.

Dumelang ne re ne ke kopa ho bua le manejara wa bank-a. mo ke dulang teng ke mapolasing re hole le di-AT_ M tsa lona ebile ke tsona fela ke tsona fela tse teng motseng wa heso mo. Jwale bonkgono le bo ntatemoholo le rona ba bang ba hlokang tjhelete ka tshohanyetso. Ho se ho le thata hore re fihle di-ATM-eng tsa lona. Ho ka ba jwang le ha le ka etsa leano la hore ho be le ATM, le ha ekaba e nyanyana feela lebenkeleng la haufinyana le motse wa rona?

Ntho e ke faneng ka yona e be e batlileng haholo bank-eng, ba mpatlile ntho e bitswang bank statement. Ke yona e kgonang hore ke thusahale hore ke kgone ho bula account.

Ba ka sheba hore na batho bana ba sebetsa na, hore ba ka kgona ho ho ba kgone ho fumana dikarete tsena tsa sekoloto.

Dumelang, ne ke kopa ho botsa ne ke bona tjhelete ya ka e ke e behileng moo bank-eng e le tlase haholo. Bitsong la interest-e ya teng. Ne ke kopa ho botsa hore ekaba interest ya teng ke bokae? Hobane ne ke nahanne ho ya ka nna nka ba e le ngata hona jwale.

Mme jwale tjena e ho bonolo hore o nka etsa PIN-i e ntjha jwale o tla e kenya ha o qeta ho e kenya e ntjha ke tla o etsetsa yona hantle tjena. Ha re qeta ho etsa yona, ke tla o mpe ko ngolle yona fatshe. Ha ke tsebe o tla e kenya hara eng moo o senang ho e lebala.

Mofuta oo wa account o molemo haholo ha o tsetela ho ona o sa huling lekgetho. Empa ka nako tse ding mohlang ong wa e hula o tlo tlameha o ise account-ong e , e kgonang hula lekgetho. Ka nako eo wena o e tshwereng ka yona, o o no tsetetse ka yona and haholo ei ya nyahamisa haholo ho tsetela tjhelete. Hobane ha mohlang lekgetho le hulang o fumane hore lekgetho le le leholo le ho feta tjhelete eo wena o tlilo e fumana.